Loko khadi munhu a nga ri ku ri tirhiseni a nga lembe na lembe hi mhaka ku ri va nga na loko khadi ri nga pfariwanga lembe na lembe hi mhaku khadi ra yena a ri le ku tirheni lembe na lembe loko khadi ra yi kha ri tirha.

Mali ya lembe na lembe a ya ha tlheriseriwi loko munhu a pfala khadi ra yena ra xikweleti hi mhaka ku mali ya lembe na lembe yi hakeriwaku yi hakeriwa for i ya khadi khadi ra yena ra xikweleti a yi tlheriseriwi mali liya.

Mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi muxaka wa khadi ra swikweleti hi mhaka ku ri a hi makhadi hinkwawo ma hakerisaka mali ya ku fana na lembe na lembe khadi rin'wana na rin'wana ri na mali ya kona leyi hakeriwa.

Makhadi ma swikweleti ma hakeriwa mali na lembe na lembe leswi kombaka ku i mali leyi vitaniwaka interest rate ya lembe rin'wana na rin'wana leyi hakeriwaka ku komba leswaku khadi ra wena ra ha ri active ra ha ri ku tirheni.

I mimpfuno ya tikhadi ya mampahla hi yona yi hakerisaka mali ya swikweleti n'hweti na n'hweti.

Ni fanekele ni langutisa leswaku ntsengo wa kona lowu ni fanekele ni n'wi hakela n'hweti na n'hweti ni ta kota ku fikelela na. Ni kambisisa leswaku ti-interest rate ta kona ti le henhla ku fikela kwihi.

Hi ku ya hi vutivi bya mina makhadi ma xikweleti loko i ri pfula va ku nyiketa mali leyi nga ta yi ri kona laha ndzeni swi ya hi wena ku yi tirhisa hinkwayo siku rero or u yi tirhisa hi mintlawa wona ya ku hambana ehenhleni ka mali leyi va nga ta ku nyiketa va ta ku pimela nkarhi wa leswaku u yi hakerisa ku yini n'hweti na n'hweti ka mali leyi u nga ta va u yi tirhisini.

Lexi lawulaka leswaku ni fanekele ni hakela mali muni n'hweti na n'hweti i mali leyi nga kona khadini ra xikweleti i mali leyi ni nga yi tirhisa n'hweti yaleyo ka khadi ra swikweleti i ti-interest rate ta n'hweti yeleyo.

Loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti va ku banner a tikweni i va blacklisted leswaku a wu nge he endli xikweleti for malembe ma ntlhanu lama landzelaka.

I matsalwa me le bank mo komba ku na tirha kumbe a ni tirhi ku nga three bank statement na khopi ya ID ya mina.

Munghana ndzi twile eka xiyanimoya va ri karhi va vulavula hi timhaka ta credit card na mina a ndzi tsakela ku ya ri apulayela khadi leri hikokwalaho ku na swilo swo tala ni lavaku swi khavhara mali a na yona se a ni ta kota ku ya tirhisa credit khadi ku khavha swilo swa mina.

Switirhisiwa leswi tirhisaka mali ku tlula mpimo i ku xava swakudya swa muti hi swona swi tirhisaka mali ku tlula mpimo swakudya swa le mutini.

Mali ya khomixini leyi fanekeleke ku yi hakela i mali leyi vulaka leswaku ti-currency ta ta le tindhawini ta kona a ti fani naswona mali ya la na mali ya le tikwenimambe a hi mali yin'we.

Nkoka wa ku pfula khadi eka bangi i ku ri wa swi kota ku xava hi khadi eka maxopo mo tala i kha i nga tirhisi khale cash.

Ndzi nga xi tsundzuxa leswaku a xi yi xi ya pfula akhawunti lexi nga ta fika xi vula ku akhawunti leyi xi yi pfulaka i student account loko xa ha ri n'wana wa xikolo ene loko xi pfula student akhawunti swi ta endla leswaku ti-charges ta xona ti nga vi henhla.

Ni fanekele ni famba na maphepha ma-passport-o, ID maphepha yo komba ku na pfumeleliwa ku tshama eka ndhawu leyi ni nga le ka yona maphepha ma proof of of adirese ra laha ndzi tshamaka ka yona sweswiwani na three months statement.

Ni tirhisa akhawunti ya ka Capitec loko ndzi deposit-a mali ni kha ni deposit-a bank yi vhela yi nghena hi nkarhi wolowo. Loko ni sendeliwa hi munhu loyi a tirhisaka Capitec yi nghena hi nkarhi wolowo. Loko ni sendeliwa hi munhu loyi a tirhisaka tiakhawunti tin'wani yi nghena hi siku leri landzelaka.

Akhawunti yo hlayisa mali hi laha u kotaka ku saver kona u veka mali ya wena u ya yi tirhisa loko se u kha u yi lava. Akhawunti ya credit i akhawunti leyi tirhisaka ya xikweleti wa yi tirhisa i sala i hakela ka ndzhaku.

Khadi ra debit ri pfuna leswaku ti-debit order ta wena ti kokiwa hi ku olova eka rona.

Ndza mi losa a ndzi navela ku ta endla overdraft ndzi kombela ku vutisa hi maha maphepha lama lavekaka loko munhu a la ta endla overdraft naswona overdraft yi kumiwa hi munhu loyi a tirhaka kumbe loyi a nga tirhiki na ene overdraft ku va ku ri mali yo ringanela ku ya fika ka mali muni leyi munhu a yi kumaka loko a endla overdraft.

Minjhani kokwani mi pfukile na mina na ha pfukini loko mi la ta pfula akhawunti hi mi pfulela mahala kambe loko akhawunti ya n'wina mi lava ku yi va active yi sungula ku tirha mi fanekele mi humesa mali leyi ya seventy rhandi ku activate akhawunti ya n'wina hikokwalaho swi komba leswaku akhawunti ya n'wina yi va yi kha yi sungunini ku tirha a mi humesi mi nyiketa mina hi voko n'wina mi ta teka khadi ra n'wina mi ya chela seventy rhandi endzeni ka khadi ra n'wina ku active ta khadi ra n'wina ku komba leswaku khadi ra n'wina se ri sungurile ku tirha inkomu.

Nkoka wa ku munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi n'wi tsakisaka i ku va munhu i va a kambile leswaku ti-charges ta akhawunti yeleyo ti va ti kha ti durha ku fika kwihi ti va ti le hansi ku fika kwihi.

Loko u lava ku ta kambisisa akhawunti ya wena u ya a bank leyi u nga pfulaka ka yona u fika u yima a thilini ka ATM a handle i chele mali loko i chela mali loko i report-a hi koho yi nga ta ku chekisisa mali leyi u nga ta yi chela la hi yona yi nga ta komba leswaku khadi ra wena ri active ra tirha.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku ku veka mali endlwini a swi safe nkama wun'wani wa kuma ku ri yindlu yi tshwa mali ya wena yi tshwela ndzeni ka yindlu se loko u vekile mali a bank i swi safe hi mhaka ku ri hambi yindlu yo tshwa or khadi rintshwa kumbe khadi ri lahleka mali ya wena still ya ha ri safe endzeni ka akhawunti.

Munhu u fanekele a landzela swiletelo swa mali ti-charges leti nga ta ti ri kona eka n'hweti yin'wana na yin'wana a landzelela swiletelo swa leswaku khadi ra yena ri pimeriwe ku swayipa mali muni ri pimeriwa ku xava online mali muni ri pimeriwile ku ku withdraw mali muni hi siku.

Swi na nkoka leswaku loko munhu a nga ha lavi ku tirhisa khadi a ya bank a ya ri pfala hikuva loko u nga ri pfalanga ri va ri kha ri-charge n'hweti na n'hweti ende ti-charges leti ti vaka kona n'hweti na n'hweti ti endlela leswaku wena n'winyi wa khadi i sala i kolota bank e mali yo karhi mali yo tala hi mhaka ku va i kha i chajiwa n'hweti na n'hweti ene ti-charges letiya loko u kha u nga ri u nga ti hakeleli se ku nga ta u ya ku ri pfaleli na ta a fika a ku byela ku kolota bank mali ya ku tala and a wu kota bank e mali ya ko tala i ti-charges leti u kha u nga loko u ti hakelela se swi kahle loko khadi u kha u nga ha ri lavi u ya u ya ri pfarisa.

Hikuva i va hi kha hi nga landzelelanga milawu a yi fanekele u landzelela yona hikuva loko mali ya wena yi ri ka fixed account u fanekele u endla ti two days notice mali ya wena i kuma endzhaku ka masiku ma thirty-two hi kona u nga ta kuma mali ya wena se loko u endla leswaku mali ya wena yi hatla yi humesiwa hi xihatla a ka fixed akhawunti swi endla leswaku bank yi koka ti-charges.

I ku va va va endlile ku ri loko vona va yi veka hi voxe swi nga endla va hetelela va nga yi vekangi va yi tirhisile hinkwaswo laha va faneleke va yi tirhisa swona se loko va heta ku hola mali vhe yi kokiwa ya ka fixed account swi endla leswaku va sala va kota ku saver mali liya hi mhaka mali loko mali yi ri ka fixed account a va swi koti ku yi humesa.

Magoza lama munhu a faneleke ma teka ku ya pfala akhawunti ya yena i fanekele a ya a bangi endzeni a fika a nghena a fika a va hlamuseta ku hikwalaho ka yini a ndzi tsakela ku pfala bangi ya yena akhawunti ya yena loko a a va hlamusete ku hikwalaho ka yini a lava ku pfala akhawunti ta yena i ta va nyiketa a ID loko ku ve akhawunti ya yena a nga ha ri na yona u yi lahlile loko u va n'wi nyiketa ID va ta ya va ya n'wi pfalela yona.

Va endlela na leswaku na loko wo pfuka va hlanganile na ti-emergency va swi kota ku hatla va kuma ku pfuneka hi mali leyi va nga ta va yi vekile leyi nga humiki nkarhi wihi na wihi.

Mali leyiwani loko wo ze wu yi chela ka fixed deposit akhawunti ya wena a yi humi nkarhi wihi na wihi loko u la ta yi humesa u fanekele u endla swipimelo na bangi ya wena ku u ta yi humesa rini ene naswona i ta lava ku yi tirhisa rini.